imibuzo engingayibuza ngendaba yokuminyana kwezitimela. Ngingabuza ukuthi uhlelo, alikho uhlelo abangalenza na kuthi kungasagcwali ezitimeleni, abantu bafike ngesikhathi emsebenzini? Uma kube akukho engikuqondayo, bese ngithi mina bengicabanga ukuthi ngamahora amathathu. Uma iy'timela, uma sindlulile isitimela kulindwe noma amahora amabili ukuthi abantu bangeke babe late, zingasashiyani ngamahora amaningi.

Into engiyibonayo ukuthi ingagwema konke lokhu okwenzakalayo ukuthi abantu be-Uber noma abakwa-Bolt, babanjwa inkunzi. Ngicabanga ukuthi uma kungaba nabantu abazogada umgwaqo nomgwaqo. Kube nabantu abazogada kuthi uma kube ubiza i-Uber, uma yifika ithole kunabantu abagadile. isingale nakhona kube nabantu abazogada. Ngibona ukuthi yinto engagwema yonke lento.

Mina Sibongile uma ngiqhathanisa le mnyaka, lo mnyaka naleya minyaka emidlule, ngiphatheka kabi. Ngiphatheka kabi impela ngoba kule minyaka le endlule sasigibela ngo-ten randi. Ukusuka endaweni engihlala kuyo ukuya edolobheni, wawubhadala nje u-ten randi ubuye nangawo u-ten randi. Kodwa manje imali seyakhuphuka seku-twenty randi edolobheni ubuye futhi ubuye la ekhaya. Khona hhayi akusafani ekuqaleni kwakumnandi ngoba wawungagibeli ngemali enkulu manje, hhayi hhayi sekunzima.

Mina Sibongile uma ngicabanga isigameko lesi esenzeka kumakhelwane inhliziyo yami ivele ibe buhlungu ngoba kade kwase sibika ukuthi kunemigodi kodwa uhulumeni akenzi lutho. Ngivele nje ngicabange ukuthi kusho ukuthi sisazophela ile migodi. Ngoba angeke kuphelele kumakhelwane ukuthi umakhelwane yedwa imigodi ngoba ayikavalwa, abafuni ukuyigqiba le migodi.

Mina Sibongile, ukuhamba ngebhasi ukuya kwelinye izwe kwakumnandi, umuzwa wami, ngangijabula ukuwela umngcele ngebhasi ngoba kwakumnandi ngey'khathi leziya. Namanje kusasemnandi, koda akusafani ngoba manje sekugcwele izingozi kakhulu.

Mina Sibongile uma ngingakhetha inkinga eyodwa ephathelene nezitimela, inkinga yokugcwalelana kwabantu. Ukuthi abanye baze bame emnyango, baze balimale. Into engingayenza ukuthi ingaphinde yenzeke yiyo leyo. Nokuthathwa kwezintambo yiyo enye eyinkinga.

Mina umbuzo engingayibuza kwisikhulu sezokuthutha ngingabuza okokuqala ukuthi nizobheka amatekisi ukuthi asemgangathweni wokuthi angahamba. Okokuqala ngingababuza ukuthi niyabheka ukuthi amabhreki ayasebenza. Okwesibili ngingabheka ngababuza ukuthi bayawabheke . Ama-indicator ayasebenza na? Yikho lokhu engingakubuza okubalulekile ezimotweni ezithwala umphakathi.

Mina, Sibongile, ngingahamba ngiye kunogada ngiyokhuluma naye. Ngifike ngimbuze kungani izitimela zingahambi kahle? Ngoba kudala simile la amahora ngamahora akukho sitimela ezivelayo. And siba late emsebenzini. Besicela ukuthi nishintshe ukuhamba kwezitimela ukuthi izitimela zihambe kahle ngohlelo, ngoba manje azisahambi ngalo hlelo enilibekile. Kunini silindile.